Iingungu sigubhu esibethwako, siphuma ingoma.

Inyama eyomisiweko ebekwe ngaphandle yatjhiswa lilanga, yawoma.

Awa, abakavumeleki. Ngokwesiko lesiNdebele umntazana ukhanjiswa bomalume bakhe nofana ihlelo leli libanjwa bomalume bakhe.

Ngumma lo ophethela umntazana lokha nakathathwako kusimanje.

Ngilokha nawukhuluma nomntazana, umbawa bona avume ukuhlekisana nawe.

Ngilokhu okubethwako lokha nakugidwako okwenza umlozana thizeni.

Ngilokha nawuhlanganisa imindeni, lokha nawukhipha iinkomo uyothatha umntazana ohlekisana naye, uyomenza umalukozana wekhenu.

Ukghari muntu wesifazani wekhabo baba, angalandela ubaba nofana ubaba alandele yena. Ukghari ngewekhabo baba.

Ikomo ekukhitjhelwe ubaba, ehlala esibayeni engahlatjiwa.

Isithimba sikhumba sekomo esitjhukiweko sawoma, senziwa saba sihle, sakeriwa. Ngilesi esivunulwa bomma nabentazana ngemva.

Usomkhulumi mumuntu okhulumela abobaba nofana mumuntu okhulumako lokha nakulotjolwako.

Isiqobotjhelo intwanyana encazana le esibopha ngayo iingubo, ekanapela iingubo.

Amapatlagwana manyathelo ayembathwako, avulekile, ahloma abobhonzi.

Kufanele bona angaphumi ngehege nofana akhambe ibanga elide. Akayi emingcwabeni, akakudli ukudla kwemzini, lokha nakasidisi kufanele bona ayembathe afuthumale.

Umafumeza mumuntu lo othathako nofana lisokana leli elithathako, ngumafumeza.

Ubukhazi mtjhado wesintu, lokha nakuhlangana imindeni emibili kuhlaba ikomo bayihlukanisa ngabili.

Manyathelo ayembathwako, amhlophe, ayahlotjiswa nawufuna ukuwahlotjiswa.

Unosokana ngumma wesokana elikuthetheko, ngumma ozale isokana otjhade nalo.

Iphephethu yibhorodo elithungiweko laba lihle, elembathwa mntrazana omutjha.

Irhalani ingoma yamadoda.

Kufanele bona aziphathe kuhle, akotize, anakelele indodakhe nabentwana bakhe.

Ikomo elethwe ngamalobolo, yikomo engahlatjwako ehlala ikhona esibayeni.

Ngilokha bahlambisako nakulilobola, kuhlambiswa umakoti nomkhwenyana.

Imbevula yikomo eqinileko, komo edala.

Ngubaba wekhaya, ngubaba owamukela iinkomo zomntwanakhe othathwako.

Iphotho ngileli elivunulwa bomma. Livunulwa edinini livala ngaphambili.

Iyerhana ngile enemncamo eminengi emhlophe eyehlako, evunulwa mntazana wequde.

Isirholwani ngilesi esiphothelweko saba rondo, singaphothelwa ngemincamo yemi-colour ehlukileko.

Ibherede sigqoko esincazana esithwalwa ehloko. Sithwalelwa ngesayidini, bomma khulu khulu.

Ikaba ngilokhu okuncani okusemntwaneni nofana isibhono.

Ibhetjha ngilokhu okwembathwa masokana, okutjhukweko ngesikhumba, kufihla okungasese.

Mumuntu okhamba phambi komlobokazi lokha nakangena isimanje begodu nguye othunywako lokha nakufuneka okuthize, kufunelwa umlobokazi.

Uyabikwa umntwana, abikelwe kwabaphasi, kuthokozwe abezimu bona nangu umntwana ukhona bayamthabela bekhabo.

Bomma ababili abathethwe endlini eyodwa kodwana masokana ahlukileko wemzini loyo, bobabili bomakoti bemzini loyo, babizana mncayethu.

Iporiyana sikhunjana esincazana esembathwa bobaba esifubeni, bobaba abathetheko.

Uzila iminyanya, imingcwabo, akatjhiswa ilanga.

Mudoko osiri odliwako, unepuphu yakhona.

Bavuma nakumagwabo, nakusele isikhathi esifitjhani bona amasokana abuye ngekhaya.

Ubulungwa ngoMgqibelo, ubulungwa ngokwesizotha bobaba, bulungwa ngibo bona sele amkhulu khulu, akakathathwa nokuthathwa.

Ngilokhu okwembathwa esandleni, okurondo, okuncani kukunengi.

Umlingakobe ngilokhu okuvunulwa bomma ehloko, uthola kukude, kundlalwa phasi emsemeni.

Iimfundiso zokuhlonipha amagugu begodu nokuthi kuyini amagugu, kuqakatheke kangangani amagugu wethu.

Iye, ilimi lesiNdebele sele liyaphela muva-nje, unobangela kukobana abantu abasalitjheji nofana abasayingeni indaba yalo. Ngombana sele bagijimisa isiNgisi khulu begodu nokuphila ngaphasi kwesiNgisi.

Mratha otjheli wethanga.

Ingoma ngombana besele ifadalala nofana abantu sele benza ngendlela ekungasiyo. Ye-ke ikosi yadosa phambili kuze abantu bangalahlekelwa sikhabo.

Inyama yekomo ngombana ngokwesiko lethu, umnyanya eminengi ibandakanya ukuhlabiwa kwekomo begodu okhunye mphohlo, mratha nejemu, mrorho.

Kukudla okunamafutha, bakuzila lokha ngaphambi kobana bayokuwela basese besana, bangakarhabi ukuba masokana.

Bayigidinga kuhle balandela amasiko wesiNdebele.

Idzeredzere libhrugu othi nawulimbathako lingakubambi, liphephezele kwangathi libetjhwa mumoya, liye le nale.

Ukuziphatha komuntu, ivunulo, indlela akhuluma ngayo, ukuhlonipha abantu abadala ngikho okuligugu khulu esikweni lekhethu.

Unotlabalala butjwala besikhethu obugayelwe, basilwa, baphekwa phasi, benziwa.

Imbatjha sitjhebo esiphekwako sesintu.

Irhabi ngilokha okuvunulwa mntazana ngaphambili, ukuvala iliphambili kunamatjharhatjharha amancani, enziwe ngomncamo omhlophe ayihlako.

Iskhotjhi ngilokhu okwembathwa ngemva kumnyama, kuthi enzasi kube nemibhalo ebhaliweko namtjhana imihlobiso, imibala kuba ngathi sikejana esincani.

Umdzegana ziinrholwani zedinini, ezincani ezembethwa bentazana namasokana ayazimbatha.

Sirholwani esincani, esivunulwa entameni.

Umgari mncamo ovunulwa bomma ehloko, bese bawuphose phasi ulenge ube mude.

Umadalanyana ngilokhu ekwembathiwa bobaba eenyaweni.

Umbhalo yingubo yamaNdebele yemibala ehlukileko.

Unokhethwabo ngilokhu okuhlukileko okukhethwako.

Umtshurhwana yingutjana encani enamatjharhatjharha.

Ngilokhu ekuthwalwa bobaba ehloko okunamasasa.

Umncwazi sigqoko esincani esithwalwa ehloko, sibizwa ngomncwazi.

Umkhala mncamo omncani othwalwa ehloko, omunye ubekwa epandla.

Unomatlawana uvunulwa bentwana kusasikejana.

Unomahlonjana yingutjana encani, eyembathwa ukuvala amahlombe bomma.

Esifuthumeleko esifana nebhrugu.

Mncamo omnengi, ombathwa entameni, olengelelako.

Iphephethu ngilokhu okwembathwa bentazana. Kuvala ngaphambili, kungathungelwa phezu kwebhokisi.

Ibhetjha ngilokhu okwembathwa masokana, okwenziwe ngesikhumba, ekuvala ngasese, kusa-jockey.

Isithimba ngilokhu okuvunulwa emuva, okwenziwe ngesikhumba sekomo.

Ngilokhu ekumbathiwa bomma. Kunga iphephethu kodwana ngekwabomma begodu bona kuthungelwe, kunemincamo nakho ngendlela ethile.

Iporiyana ivunulwa bobaba. Ngile ehlala esifubeni.

Amapatlagwana manyathelo ayembathwako avulekileko, aveza imino.

Yingubo evunulwako.

Ibhengela ngilokhu okuronjwana, okwembathiwa esandleni ukuhlobisa.

Amanambasikhambe manyathelo, mateki amhlophe. Uyakghona ukuwahlobisa uwathunge umncamo. Ayembathwa bomma nabentazana.

Ngilokhu okwembathwa endlebeni kungaba ngokuhlukahlukeneko, kube libhlomu nofana okuthize, kuyembathwa eendlebeni.

Ibherende sigqoko esincazana, esironjwana sihlala ngendlela enengi.

Idzila iyembathwa bogogo nofana befazi. Ngilokhu okuyembathwa entanyeni, uthole bona ku-gold.

Ngilokhu okwembathiwako, kusasukerde.

Iyerhana ngilokhu okuvunulwa bentazana ngemva mincamo emhlophe kwaphela eyehlako, uburhatjharhatjha.

Ngilokhu okwembathwa ehloko.

Ngilokhu okuncani okwembathwa ehloko, kuvala ihloko.

Ikghororo zizinto zoke zesikhethu lokha nasele zipheleleko zingaphakathi kwe-suitcase.

Umlingakobe ngilokhu okuvunulwa bomma ehloko.

Inyoka ngilokhu okwenziwe ngesikhumba senyoka, okwembathwa ukuhlobisa.

Imbathwa nakuwiselweko.

Sigqoka kwanga yi-dobhsi.

Ngilokhu okuvunulwa bobaba.

Awa, akukavumeleki ngombana isithimba sembathwa bomma nabentazana kwaphela.

Ngilokhu esibopha ngakho nofana esihlanganisa ngakho iingubo, kwenza bona ingawi nofana kubophe okuthize.

Ngilokhu okuvunulwa ehloko, kuba lirondo elikulu, okwenziwe ngokuthize.

Ngilokhu okuvunulwa bobaba ehloko kubanemincamo eyehlako.

Mncamo othungiweko wabamuhle, wabarondo, ovunulwa entameni.

Irhabi ngilokhu okuvunulwa mntazana, ngilokhu okuthungiweko kwenziwa bese kwaba namatjharhatjharha kancani, kuvala ngaphambili.

Isikotjhi ngilokhu okurondo, esikhathini esinengi kubamnyama, ukutanta ngemva.

Umdzegana ngilokhu okuvunulwa edinini kuba kuncazana. Ziinrholwani ezincani zedinini.